Re batle sebaka se pela motse empa se le kantle ho motse bakeng sa ho ikwetlisa le dipapadi, mme re batle le batho ba tsebang haholo ka dipapadi, tsa bonono, le tsa bokgoni ba ho sireletsa hore batjha ba tlohe diterateng moo maphelo a bona a ka hahlwamelwang mme a senyeha.

Ke batla sebaka kapa naha e haufi e sa sebedisweng, ke e kampele bakeng sa tshireletso ya batho mme ke arole sebaka ho latela mofuta wa boikotliso ka bong.

Ho ikwetlisa ho hlabolla kelello bakeng sa kgatello ya maikutlo. Ho thusa masole a mmele ho lwantsha dikokwanahloko le ho laola motjheso wa mmele. Ho thusa le hore ba kgone ho mamela nako e telele. Ba se kgathale ka pele sekolong, ba dule ba le matjato ho etsa se seng le se seng.

Maemo a lehodimo ha ho le moya haholo le pula e ngata hore ba ka kena hara motse ho rekisa mme ha hole moya dikuku tsa bona di ba lerwele mme jwale batho ha ba sa di thabela ho ya ka tshwanelo.

Dipapadi di bohlokwa hobane boikotlisong kelello ya hlabolleha bakeng sa kgatello ya maikutlo, mesifa e a tiya, botenya le mafura a mmele a fokotseha. Bo kenya le boitshepo bophelong ba motho le bokgoni ba ho sebetsa le batho ba bang ha o entswe dihlopha. Ho etsa le hore ho be bobebe ho tseba le ho kena ka hara batho ho etsa metswalle.

Ke basketball, volleyball, tennis le ntwa ya ditebele. Ke hobane ha hona di tokoloho tse nepahetseng le thepa e lekaneng ho ntshetsa di papadi tsena pele.

Re be le mekgahlelo wa motho ka mong le wa dihlopha, re thuse le batho ka internet ho ikwetlisa. Re ngole, mme re rekise dibuka tsa tsela eo ba ka e latelang ho ikwetlisa. Re rekise dijo tse tla thusa mmele ya bona ha ba ikwetlisa.

Boikotliso ha se ba batho ba nang le karolo di papading feela, empa ho bohlokwa bakeng sa mmele le kelello. Boikotliso bo etsa motho a phele ha lelele le ho tsofala ka mora nako. Masole a mmele a dula a kwenne ho lwantsha dikokwanahloko tsa mefuta mmeleng, ho etsa le hore batho ba dule ba le matjato.

Dintho tse ngata di fetohile haesale internet e ba teng. Esport e thusa baithuti ho ithuta o sebedisa technology, ho aha dikamano tse ntjha. Ho nahana ka tsela ya ho rarolla mathata mmoho le tshebedisano mmoho.

A shebe sebaka se setle moo batho ba ratang ho nka dinepe ho sona, mme a eme moo ho tla nka dinepe. A etse website moo re tlang ho bona mosebetsi wa hae teng, a behe o mong wa mosebetsi wa hae di-social media, batho ba bone.

Ke rata ho bala dibuka tsa ditshomo hobane di fetisa melaetsa kapa thuto ka tsela e bobebe. Di ntsha bodutu hape di ntsitsinya ho nahana ka tsela e nngwe e tebileng.

Nka etsa sebaka sena se seng sa dibaka tseo baeti ba ka patalang ho tla se bona, mme ebe ke se kwale. Se bulwe ka matsatsi a itseng feela. Ke behe dinepe tsa mohlomphehi maboteng ho etsa baeti ba ikutlwe ba le moo a neng a phela e le ka nnete.

Boikotliso bo thusa le ho laola maikutlo le ho bula kelello. Ho eketsa dikamano tse ntle pakeng tsa hao le batho, ho betere ho ikwetlisa hobane ho eketsa bophelo. Feela dithethefatsi di fokotsa ditshiu ebile di o kenya mathateng ha se o se na bokgoni ba ho di reka. Ebe jwale ke moo o tla utswa, ebe jwale dikamano tsa hao le batho di senyehe.

Re a tjhofa kapa ho di ferekanya pele, ebe jwale re tla fepelana ho ya ka nomoro eo re tla e kgetha. Motho ya bapalang pele mohlomong o bapetse karete ya pelo, re tla bapala karete tsa pelo kaofela ho fihlela ho ena le ya tla bitsa karete e nngwe mme o kgona ho e bitsa ha a bapetse nomoro ya borobedi. Karete e kgonwa ho fetolwa hape ke ha e le nomoro tse tshwanang empa matshwao a sa tshwane mme re tla bapala ka letshwao le ka hodimo.

Ke na le motswalle a neng a le etsa katara, o ne a ya toropong ka mehla mafelo a beke a dule park-ng a letse katara ya hae ha monate. Ka le leng la matsatsi a utlwa ke e mong wa dilitse, DJ tse kgolo. A mo nka. Hona jwale ba na le dipina tse ngata tse mo patalang tjhelete eo a iphedisang ka yona.

Ho ikwetlisa ho thusa hore o be le matla nako e teletsana, ho thusa le boko ho sebetsa hantle le haholo ho feta tlwaelo. Ho thusa le maemo a pelo a dule a le hantle. Ho thusa le hore ha o robala o phomole hantle.